Batho ba reka ditholwana tse makotikoting hangata ha ba batla ho ja dijo tse potlakileng kapa tse seng bonolo ho di lokisa. Hangata ba reka mefuta e tswakantsweng ha ba batla ho ja ditholwana tse fapaneng ka nako e e leng ho fanang ka tatso e fapaneng le phepo e phethahalang .

Ee tsona ke dimela tse kgonang ho phela le ho hola esita le ha pula e sa na hangata. Mohlala wa tsona ke aloe vera ena, o ka e lema ka jareteng kapa ka ka ntlong. Mme e thusa le ho alafala letlalo. Eo ke succulent e nyane empa e ntle haholo ka hare ho ntlo. Hape ho na le setsha se tsejwang ka hore o kgona ho mamella komello nako e telele. Ha o batla dimela tseo o ka di hlokomelang ha bonolo. Tsena di loketse haholo hobane ha di hloke ho nwesetswa ka mehla. O ka di beha mo ho nang letsatsi teng.

Motswalle wa tseba ha o le lebopong la lewatle, o ka fumana dijo tse monate majweng ao a nang le diphoofolo tsa lewatle. Moo o ka fumana dinyenyane tse kang di-crab di-musel, le di tse tsejwang e le bolepo kapa lekgefa. Batho ba bangata ba di bokella ha lewatle le ba di hlwekisa, e be ba di pheha kapa ba di besa, tse di monate ho di ja ka letswai le seretse se senyenyane. Hape di na le phepo e ngata hobane di tswa ka tlhaho. Feela o lokela ho ba hore o bokelle tse phelang le tse ka jewang feela. Ke dijo tsa tsa tlhaho tse monate ebile di loketse ho ja.

Dumela rapolasi. Ke ne ke batla ho le tsebisa ka ntho e kgolo e ntseng e etsahala polasing ya ka. Ke fumane hore eo ya dikgomo tsa ka e na le lefu la foot-and-mouth disease. FMD ke lefu le kotsi haholo le tshwaetsanang ha bonolo ho diphoofolo tse kang dikgomo, dinku, dipudu le dikolobe. Ke kopa hore le hlokomelle diphoofolo tsa lona, le etse bonnete ba hore di sa kopana le diphoofolo tse tswang ka ntle, le hlwekise diporo hantle. Hape le ka ikopanya le Lefapha la Temo bakeng sa thuso kapa tlhatlhobo. Ha re sebetse mmoho ho sireletsa diphoofolo tsa rona.

Kgolelo ya mobu ha e bakwe ke phethoho ya maemo a lehodimo fela. Empa mekgwa ya ho lema le ho fola diphoofolo. Dihwai ba bangata ba fola haholo mobung o le mong. Ho jwang bo senang nako ya ho hola hape ha ho sena jwang, mobu o sala o bulehile, ebe moya le pula di kgolowa ha bonolo. Hape ho haella ha o check-a diphoofolo kapa ho se fapanyetswe dibaka tsa ho fola o ho eketsa . Ka lebaka leo mobo o lahlelela ke matla, mme tlhahiso ya dijo e theoha haholo. Ke bohlokwa hore dihwai di rutehe ka mekgwa ya temo e tsitsitseng le ho sireletsa .

Batho ba ka ke fumane ditaba tse tshosang hore ho na le batho ba utswang dipudi dipolasing tse haufi le rona. Re hloka ho nka mehato ha ho sireletsa diphoofolo tsa rona. Re ka qala ka ho tiisa . Ho sheba menyako ya di letsatsi le letsatsi. Hape re hloka ho beha leihlo ka mehla, haholoholo bosiu, mohlomong re ka fetola le nako ya boroko kapa re kenya mabone a mabapi. Ke kopa hore le ba hlokolosi le tle le tlwahele ntho efe kapa efe e sa tlwaelehang. Ha re sebetse mmoho ho netefatsa hore dipodi tsa rona di bolokehile.

Motswalle o ka tseba phapang pakeng tsa cotton-o le boya, ka ho sheba le ho tshwara. Cotton-o e bobebe e ebile hangata e fumaneha diaparong tsa lehlabula tse kang hempe kapa e monya mofufutso hantle ebile ha e futhumetse haholo. Empa boya bona bo le botenya bo ikutlwa bo le boima ebile bo futhumatsa haholo. Hangata bo fumaneha kapa dikobo tsa mariha. Ha o tshwara boya bo boikutlo bo le fluffy kapa bo tletseng. Ha cotton-o yona ikutlwe e le ebile e le bonolo. Ka tsela eo o ka tseba hore na ke efe ntle le .

Basebetsi ba mapolasing ba tshwerwe hantle ha ba fuwa tshireletso le meputso o loketseng. Empa hangata ba tobane le mathata a tlhokomelo le maemo a thata a mosebetsi.

Meroho e hlokomelwa ka mokgwa o phethahetseng ho qala ka ho lema mobu o loketseng, le ho nosetsa ka nako. Ba sebedisa mekgwa ya temo e tsitsitseng. Ho kenyelletsa ho lema ka tsela e tswakantsweng ho thibela masalla a hlaha. Hape ba sebedisa mehato ya taolo ya dikokonyana le mafu ka tlhahlobo e tswelang pele le ho boloka maemo a mobu. Mereho e hola hantle letsatsi le letsatsi beke le beke.

Mofuta wa ho nehela maiketsetso o kenyeletsa ho kenya peo ya nama ya kgomo kapa phoofolo eo ka kotloloho ho nkgo ya kgomo e emeng ho bokella dihlaka tse itseng. Sena se thusa ho ntshetsa pele mefuta e metjha kapa ho ntlafatsa diphoofolo tse ntle ntle le ho arolelana diphoofolo ka kotloloho. Ho sebetsa ka ho bokella peo ho e boloka ka maemo a hlokomelwang. Ebe ho kenya ka sesebediswa se kgethileng.

Ke ile ka bua ka ka hlalosa mathata a tshireletso le tshonyahetso e bakuweng ke ho se be le batho ba lekaneng. Ka mo ka re ha re hloke motjhini fela re hloka batho ba tshireletso. Hobane e phelang ke batho. Ke kopa hore o kgutlisetse bahiri ba sekete mosebetsing ho boloka polasi e bolokehileng, ka ho hloka temoho e tjena, polasi e kaba kotsing haholo.